Indlela entsha ye-hydroponic yokulima emadolobheni, ukusebenzisa imishini ezokwazi ukugcina amanzi, futhi igcine namandla ogesi. Le mishini izosiza ukuthi kulinywe nasemabhilidini emadolobheni amakhulu lapho kungenatshani khona. Kuzosiza ukuthi konke okulinywako kukhule.

Indlela yinye abalimi abangayiqeda le ndaba yokukhuphuka kwentengo yezintshalo la eNingizimu Afrika. Ikuthi uhulumeni ayeke ukuthola izimfino ezivele ngaphesheya kolwandle, agqugquzele abalimi ukuthi batshale lezo mfino, kuthi abantu bala eNingizimu Afrika bazithole ngentengo ephansi. Khona umnotho uzokwazi ukukhula.

Ukushoda kwamanzi emadolobheni kunomthelela omubi ngoba abantu abaningi basebenzela khona emadolobheni futhi bayawadinga ukuthi basebenze kangcono nokuthi bahlanze izandla. Nabo bakwazi ukugeza nokuphunga amanzi.

Umoba utshalwa ngokusebenzisa umoba omkhulu. Suke umtshali ezosika ingxenye yomoba iwugubhele ngaphansi konhlabathi onothile. Uvalele, uthole amanzi nelanga ukuze khule ube mude.

Lokhu kungenzeka ngoku-akha izifundiso esiney'thombe ukuze abantu basemaphandleni bakwazi ukubona kuthi ukulima kunjani, futhi kunemiphumela enjani. Futhi kube nenduna, noma abantu abahloniphekawo emphakathini kuze babachazele ngenkambiso yokulima.

Endaweni yangakithi kutshalwa imfino enjengesipinashi, iklabishi, upelepele, ubhontshisi ohlaza no anyanisi.

Ukudla okufakwe ethinini kuhlala isikhathi eside futhi ukubi kwakhona ukuthi izilondolozi zibanga ukungezwani nomzimba nento ethile.

Mina angikaze ngafuya izinkukhu, kodwa kuloku engikubonawo la emphakathini engihlala kuwo ukuthi izinselele zokufuya iy'nkukhu ikuthi akuhlanzeki futhi iy'nkukhu ziyaye zishode ngokundla namanzi ngesinye isikhathi. Nakhona indaba yogesi, ukusebenzisa ugesi ilanga lize liyoshona, kuyinkinga ngoba ugesi uyadura.

Inzuzo ye-hydroponics ukuthi abantu basemadolobheni bayofikelela izimfino nokudla kalula, futhi bazokuthola ngenani eliphansi. Izinselela ze-hydroponics, ukuthi abantu abalimako emapulazini angeke basakwazi ukudayisa izimfino zabo emadolobheni ukuze bathole imali, bakwazi ukondla imindeni yabo.

Okokuqala ngingahlawula la ngitshale khona izitshalo kuze ngisuse lo tshani obukhulawo obungenanzuzo ey'tshalweni zami. Futhi ngingabuka la ngitshale khona ukuthi akunamagundwane noma izibungu ezizodla izimfino zami lezi .

Mina ngingathakasela ipheya, ikhabe, umango, namagilebhisi. Ngoba izithelo engizithanda kakhulu ngoba zipha amandla futhi zifake amanzi emzimbeni.

Bengabuka umbiko wesimo sezulu lo obonakala kumabonakude mihla namalanga ukuze bazi ukuthi umoya uzohambela kuliphi iqala.

Ulwazi engingathanda ukulufundisa izizukulwane ezilandelayo, ulwazi lokudidiyela utshwala besintu, nokuhlinzwa izinkukhu mhla kunomsebenzi wesintu ebaleni. Futhi ngingabafundisa nangendabuko yethu, ukuthi kwabanjani ukuthi kufikwe la sikhona.

Izinzuzo zokusebenzisa imicu yemvelo. Yukuthi asisebenzisi izinto ezibizayo futhi asingeke siziswele ngoba imvelo ihlezi iyenza imicu emisha mihla namalanga. Izithiyo zokusebenzisa imicu yemvelo ukuthi zitholakala kakhulu kuze kundlulele nokusebenziswa kwazo.

Izinhlobo ezihlukene ze-hydroponic. I-Nutrient Film Technique, la izitshalo zitshalwa ethreyini ngaphezu kweqhibi lamanzi anomoya, agqwele ikhazimba . Amasiko amanzi ajulile, i-DWC. Izitshalo .

Ngingathenga utamatisi, ispinashi, noklabishi, ngoba ngifuna ukukhulisa umnotho wale ndawo engihlala ngakuyo. Futhi ngifuna ukuthi emphakathini kugqugquzelwe indaba yamabhizinisi amancane, ukuthengisa imfino nezithelo.

Ukuzikhulisela izimfino nezithelo zakho. Ilapho obona khona ukuthi kwenzakalani kuzo zonke izigaba zokukhula kwesitshalo. Futhi kukwenza ukuthi uthande ukudla ukudla okunempilo futhi okunomnotho. Nakhona kwenza ukuthi abantu bagqugquzeleke ukuthi bavule amabhizinisi amancane. Kodwa kuyahambiselana nezindlela zendabuko ngoba ingendlela abo khokho nabo mkhulu bethu, bebephila ngakho. Ngokukhulisa izimfino nezithelo ukuze bakwazi ukudla mihla namalanga.